Ukuba ngumfama okanye umlimi wentsangu eMzantsi Afrika kujongene hayi.

Ukufuya nokulima kubalulekile ngoba kunciphisa indlala kwaye kucutha okanye kunciphisa nexesha lakho olichitha ezivenkileni ngokuthenga ngemali. Uyakwazi ukonga imali kwaye ngamanye amaxesha kwenza ukuba kubekho amathuba engqesho kubantu abahlala ekuhlaleni.

Kufuneka ube ngumntu onempilo entle kwaye ukwazi ukusebenzisa izixhobo ezisindayo. Ukwazi ukusebenzisa amandla kwaye ube nolwazi kunye namava okufuya okanye ukulima kwaye ukwazi ukuhlonipha abantu ukwazi ukusebenzisana nabantu.

Ngamafutshane i-organic farming yindlela yokulima engasebenzisi zibulali izinambuzane, izichumisi ezenziwe ngamachiza okanye iimbewu ezitshintshiweyo ngokwesayensi okanye ii-chemicals ezibizwa ngokuba zii-genetical modifiers. Endaweni yoko isebenzisa iindlela zendalo ezifana nokusebenzisa umgquba wendalo kunye nokulawula izinambuzane ngendlela yendalo.

Okokuqala, ukubuyela ekulimeni nasekufuyeni kwenza amathuba engqesho kwaye kugxotha indlala ngoba xa unokutya egadini yakho uyakwazi uyokukha egadini, udibanise nento ekhoyo endlini. Kwaye yenza kubekho imali engenayo okanye ingeniso eliba khona ekhaya ngoba ezinye zezityalo nemfuyo uza kuzithengisa, uthengisele abanye abantu wena ushiyeke unemali yokuthenga oku kutya ushota ngako ungakwaziyo ukukulima egadini yakho.

Kuya kunceda ke ukuba umlimi okanye umfama akhethe imfuyo enempilo kwaye ephucukileyo. Qwalasela imfuyo enokwazi ukulima ngendlela yemveliso, commercial ukunyusa ingeniso. Le mfuyo ke ifana neenkomo ezifana nooHolstein zona zivelisa ubisi oluninzi kakhulu, iijezi. Ubisi lwazo lune-cream engaphezulu kwaye lufunwa kwiimarike ezikhethekileyo. Iigusha ezifana ne-East Friesian zivelisa ubisi olunintsi lweegusha kwaye olulungele ukwenza iitshizi. Ubisi lweegusha lune-calcium kunye neprotheyini engaphezulu. Lufunwa kwiimarike ezikhethekileyo.

Ukuxhela kwindawo ebizwa ngokuba yiAbattoir indawo esemthethweni yokuxhela kwaye kusetyenziswa izixhobo zale mihla kwaye ucoceko lubalulekile phaya. Loo nto iyakhawuleza okanye ukuxhelwa, ukuxhela ngemitshini iyakhawuleza kwaye isetyenziswa kumashishini amakhulu.

Qinisekisa ukuba zoma ngokupheleleyo ukuze zingaboli. Zigcine kwiindawo ezomileyo nezibandayo ukuphepha ukufuma nokutshisa kwaye qinisekisa ukuba akukho manzi okanye imingxunya kwiindawo ozigcina kuzo.

Ukuze umfama osakhasayo onge imali okanye ingeniso lakhe kufuneka acingisise kakuhle ngenani labaqashi kwaye aqashe abantu abasele benamava okwenza okanye okulima nokufuya. Ukuze loo nto ingeniso lakhe akwazi ukulibona kwaye aqashe abantu abathembekileyo nabakwaziyo ukuthatha uxanduva lomsebenzi.

Kubalulekile ukuzikhetha iintsuku zolimo ukujongana nemo yezulu iza kube injani na. Ixesha lonyaka kusentwasahlobo kulungele ukutyala iimbewu ezininzi. Ehlotyeni kulungele ukukhula kwezityalo. Ekwindla kulungele ukuvuna. Ebusika ukulungisa amasimi nokulungiselela ixesha elitsha okanye elingelinye.

Ukuphumla kwabasebenzi kubanika ixesha ukuba bakwazi ukuchitha ixesha elithile nosapho okanye neentsapho zabo kwaye baphumle ngokwaneleyo ukuze bafumane amandla amatsha okubuyela emsebenzini, babuyele sele benomdla omkhulu wokubuyela emsebenzini. Wonke umntu uyalidinga ixesha lokuphumla ukuze afumane amandla amatsha.

Zininzi ke izinto ezingazisa ilahleko efama. Imozulu embi, izifo nemibungu, iintengo ezingazinzanga emarikeni, izixhobo ezophukayo okanye ukungabi nazo kwa ezo zixhobo zokusebenza efama. Ukungaphucuki kolwazi nolawulo, ubusela, imali engonelanga yokusebenza okanye yokuthenga izixhobo okanye izichumiso. Utshintsho kumgaqonkqubo kaRhulumente nalo njengemirhumo emitsha okanye imigaqo ethintela ukuthengisa nayo inganalo ifuthe lelahleko.

Eso sivuno sibolileyo siza kubolisa ezinye kwaye kube nelahleko eninzi okanye kungabikho ngeniso kuba izivuno sele zibolile. Kuyanyanzeleka sikhutshwe ngokukhawulezileyo singabolisi ezinye.

Ukutyala kumhlaba omkhulu kakhulu uvelise umbona omnintsi ukuze uthengise ngexabiso noko elithe xaxa kwiimarike okanye kubathengisi. Ukulima umbona wokutyisa imfuyo, silage or fodder. Thengisa umbona otyiselwa imfuyo ngakumbi kwiifama ezinkulu kwaye nokuthengisa imbewu. Ukuba umbona wakho ngowohlobo oluphezulu ungayithengisa imbewu kwabanye abalimi. Loo nto iza kungenisela imali.

Izifundo zolimo aziphelelanga ekufuyeni kwaye ekubeni ngumfama. Zininzi izinto ezenzekayo kwiimarike ngoba kaloku kwenziwa ishishini kwaye abantu abaqhuba amashishini kufuneka ibe ngabantu abanolwazi. Ngoko ke ulutsha maluyazi ukuba kubalulekile ukuba lungayijongeli phantsi i-agriculture. Luyazi ukuba kukho amacandelo ohlukeneyo phakathi kwayo kwaye batshintshe indlela yokucinga xa becinga nge-agriculture.